Unxiba umbhaco, banxibe iintsimbi, okanye xa bengenawo ngoku umbhaco amantombazana amabhinqa anxiba iilokhwe okanye izikeyiti ezide, babe nazo ifaskoti kwenzele bangangcoli ngoba mhlawumbi singasebenza. Kuba nintsi izinto ezenziwayo. Banganxibi iichophs, ngoba iichophs, kaloku awuzukwazi ushukuma umane usihla usithi ngapha umane usithi ngapha. Ngcono banxibe iiteki kodwa bangayinxibi ibhulukhwe nooshoti emgidini, kuyahlonitshwa kaloku.

Ndicinga ukuba ilungile, kulungile ukusebenzisa isingesi njengolwimi lokufundisa ngoba singabantu sithetha iilwimi ezihlukeneyo xa sisemakhaya. Ngoku xa ndizawuphinda futhi xa sifundisa siphinde futhi sithethe ezethu iilwimi isizithetha emakhaya abo bathetha ezabo iilwimi kwamakwabo siza kubava kanjani? IsiNgesi kum lelona lwimi lisilingene sonke, lingena ndawo yonke ayilo lamntu. Lelomntu wonke. Wonke umntu angalithetha. Ngoko ke, ukuze sivane kakuhle ngale nto sithetha ngayo isiNgesi lelona lwimi lisilungeleyo ukuba singafundisa ngalo, sifundiswe ngalo.

Izinto zindixhalabisayo ngabantwana xa besiya endleleni eya esikolweni ziimoto. Abanye abaqhubi baqhuba iimoto, bayaziphaphathekisa, ababajongi abantwana. Bangathi abantwana bewela umgwaqo ibe ifika le emoto iphaphathekile babe abantwana bentanta isitalato bengazazi ukuba mabaye kweliphi icala. Futhi enye into endixhalabisayo ngaba bantwana bangasafundiyo, aba bahleli endleleni bangafuni aba bafundayo ukuba baye esikolweni, babahlukumezayo xa bebuya endleleni ebuya esikolweni. Nabo bayandixhalabisa ngoba loo nto leyo ibangela abantwana bethu bangakhuseleki apha ezindleleni xa besiya esikolweni.

endakhe ndayiva ngabantu bamaXhosa yile yokuba siyayithanda imali. Ndivele ndibe nombuzo endizibuza wona uba bona bengabo bengabo abayithandi imali na? Ngoba le nto ingathi ngamaXhosa wodwa awayithandayo imali. Futhi ke ukuyithanda kwethu imali andikayiboni ncam ngoba akukho naluphi na uhlanga olungayifuniyo imali. Iyandihlekisa mna loo nto. Ngoba qho xa ndisiva kuthwa, oh, amaXhosa yho uyayithanda imali umntu womXhosa. Yho umntu womXhosa. Ukhona umntu ongayithandiyo imali? Hayi, mabasimele thina, tshini.

Abantwana bam ndingabafundisa isiXhosa ngokuthi qho ngeeholide ndibathathe ndibase kwiindawo apho sizobukela khona abantu behlalutya khona iincwadi zesiXhosa, apho bazomamela abantu bethetha isiXhosa esipoqo, isiXhosa esintsonkothileyo bafunde kanzulu ngesiXhosa sethu nangendlela esasiphila ngayo mandulo. Abazali bethu ababephila ngayo mandulo. Futhi nalapha endlini ndingaqinisekisa ukuba bayasithetha isiXhosa, bayasiqonda. Ukuba kufuneka ndide ndifune umntu wobafundisa isiXhosa, ityhutha, ndingabafunela ngoba sibalulekile uba umntu azazi apha asuka khona, kwenzela atsho akwazi ukuthetha nabanye abantu angaxhomekeki esiNgesini kuphela.

Mna andiboni nto iyingxaki. Ndibona kulungile ngoba ngoku abantu bazotsho bahoye le nto baze kuyo, bangabikho sezimbizeni, bangayiboni uba kwenziwa ntoni bahlale belapha babukelele lo msebenzi wesiXhosa owenziwayo. Ibe ngabantu be-catering abasezimbizeni, abaphekayo, uyabo, uqashe abantu. Ngoba ngamanye amaxesha nabo aba bantu baphekayo phayana eziko baye barhale aba bazokuncedisa, baze kulo msebenzi wakho baye barhale nabo ubukela kwenziwa ntoni apha. Ngoku xa uzawubenzela umsebenzi lula ngokuqesha abantu ndibona iyinto entle mna le nto leyo. Nabo ke ngoku xa befuna ukuncedisa bancedise apho naphaya ingabi yinto uyabona ukuba ngabo bodwa abazawukupheka okanye abazawukwenza loo nto. Kube khona abantu obaqashileyo xa unayo imali.

Mna xa ndiyicinga indima kanozibazana kukuqinisekisa ukuba yonke into eza kudingwa ngootata uyicwangcisile futhi sele eyenzile. Azange ndambona unozibazana, andifuni nokuxoka. Kodwa xa ndicinga unozibazane nguye othenga izinto zomkhwetha agcinele umkhwetha izinto zakhe, anike ootata izinto zabo, ibe ngabo ootata abazohlulayo futhi unexanduva lokuba angamoshi izinto zootata, angayingeni into yootata. Angangeni kwa ukungena, yonke into ethethwa ngootata ayihloniphe.